Go tshegetsa dithekenoloji tse di sa tlwaelegang, tsepamisa mogopolo mo dipatlisisong le tlhabologo tse di ikaeletsweng, go rotloetsa tirisano mmogo go ralala makala le go tlhama matlhomeso a taolo a tshegetsang, go sireletsa bareki ba ba farologaneng, go tlhoka go baya kwa pele go dira dilo mo pepeneneng, go boloka tshedimosetso e le sephiri ka go tlhama le go tsamaisana le go tlhoka tekatekano seno se akaretsa dikgato tsa go ikganela jaaka dikgato tse kgolo.

Ke ne ke re ke tla batla diphokoletso kgotsa dilo tse di kgethegileng, di theetere dingwe di ntsha diphokoletso tsa setlhopha fa lo reka ditekete di le dintsi mmogo. Fa wena le ditsala tsa gago le kaya lo le setlhopha, tlhwatlhwa ya ditekete e ka nna ya wela tlase, gape ne ke tla leka diphokoletso tsa baithuti. Dibaesekopo tse dintsi di naya ope fela yo o naleng ID ya boithuti e amogelesegang diphokoletso tsa baithuti kgotsa bangwe ba ka nna le thulaganyo ya boikanyegi e o ka bonang ditekete tse di tlhatlhotswe mo go yone morago ga go etela makgetlho a le mmalwa.

Ditlamorago tsa Wi-Fi congestion le lebelo e le bonnyane jaaka fa le dirisiwa ke dintsi di golagano le router e lengwe ya Wi-Fi di gaisana ka bophara jo bo lekanyeditsweng wa jwa , se no se dira gore mongwe le mongwe yo o mo netwekeng a nne le lobelo lo lo bonya lwa internet, phelo e nngwe ke eketsa congestion e etsa ke tsa go romela kopo e kang go bula la web, Wi-Fi network .

Itsometseng e golang ya go e dirisa le dithekenoloji tsa go itirela e fetola matshelo a rona a letsatsi le letsatsi ka ditsela tse di tseneletseng, gotswa mo tseleng e re dirang ka yone go ya kwa tseleng e re dirisanang ka yone, jaaka fa dithekenoloji tseno di tswelela go fetoga bašwa ba ba ipaakanyetsang ka matlhagatlhaga ka go aga bokgoni jwa setegeniki gonna ba kgona go fetoga le maemo le go akanya ka tsela ya boitlhamedi ba tla nna mo maemong a a siameng thata a go atlega mo lefatsheng la dijithale la isagwe ka go nna ba batla go itse go ithuta bokgoni jo bo bošwa le go amogela maikarabelo a maitsholo.

Ke rata go reetsa mmino le go lebelela di video tsa mmino mo di tsa mmino tse di jaaka YouTube, Spotify kgotsa Apple Music, dipina tse ke di ratang thata ka nako e o ke can we talk by Tank, engwe by .

Go na le mekgwa e e sa batlegeng ya go thibela megala ya difounu tsa cellular go lwantsha kgang e ntseng oketsega ya spam, scam le di robot call tse di dikgoreletsang botshelo jwa letsatsi le letsatsi mme di ka baka kotsi ya madi kgotsa ya maikutlo. Ditsela tseno di thusa badirisi ka go fokotsa palo ya megala e ba e amogelang e e sa batlegeng go ba go boloka nako le go ba sireletsa mo tsietsong e ka nnang teng, go thibela megala e e sa batlegeng go thusa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi ka go fokotsa dikgoreletso go thibela megala e e sa batlegeng segolobogolo e tswang kwa bathong ba ba tsietsang go fokotsa thata dikgoreletsi ka nako ya tiro, nako ya lelapa fa o iketlile.